Ukuze kuncishiswe inkohlakalo emithonjeni yezokuxhumana, kubalulekile ukusebenzisa amakhono ale nkundla, okuyilapho kubhekwana khona namathuba ayo okusetshenziswa kabi. Lokhu kungafinyelelwa ngamasu amaningana, kuhlanganiswe ukukhuthaza ukwenza izinto zibe sobala nokuziphendulela, ukusebenzisa uhlelo lwe-e-governance kanye nokwenza imibhalo kahulumeni ibe ngeyedijithali, ukuthuthukisa izindlela zokuhlola amaqiniso kanye nokukhuthaza ukudalulwa kwemibiko.

Umculo namavidiyo omculo kuyithuluzi elinamandla lokulondoloza isiko, ngoba lidlulisele izindaba, izinkolelo, namasiko ezizukulwaneni ngezizukulwane. Umculo wendabuko, izingoma zomdabu, ngokuvamile kugxiliswe emlandweni nasesidingisweni zomphakathi, ukugcina ifa lawo lamasiko liphila. Umculo uphinde usebenze njengamandla ehlanganisayo. Uhlanganisa abantu ngokuzijabulisa ndawonye futhi ukhuthaze ukuqonda phakathi kwamasiko ahlukahlukene.

Izicelo ze-augmented reality, phecelezi, i-AR, zihlukahlukene kusukela ekuzijabuliseni nasemidlalweni, kuya kwezemfundo, kwezempilo, nasekukhangiseni. Izibonelo zihlanganisa i-Pokemon GO, ehlanganisa izinhlamvu ezidijithali emhlabeni wangempela i-Kea Place, evumela abasebenzisi ukuba babone ngamehlo engqondo, ifenisha emakhaya abo, kanye ne-Microsoft Hololands, ekhipha ama-hologram endaweni ukuze kuqeqeshwe futhi kusebenzisane. I-AR iyasetshenziswa nasembonini ehlukahlukene njengokukhiqiza ukunakekelwa kwezempilo nezakhiwo.

UNomalungelo Bhengu owumzala wami, ucele ukuba ngimuphe ifoni yami endala engingasayisebenzisi. Lokhu-ke, ngizokwenza ngenhliziyo emhlophe ngoba simkhonzile bandla umzala wami. Isici esiphambili engicabanga ukuthi uzosithokozela kakhulu kuleya foni ilesi sekhamera olohlobo oluhamba phambili. Lokhu ngikusho ngoba unebhizinisi lokudayisa amakha, futhi lisaqala lelo bhizinisi. Uzokwazi-ke ukuba ashuthe amakha akhe, awafake ezinkundleni zokuxhumana, ukube akhange amakhasimende amasha.

Abantu abaxhaphaza abanye ezinkundleni zokuxhumana bakhona ngampela. Qiniseka ukuthi wonke ama-akhawunti akho ezinkundleni zokuxhumana anezilungiselelo eziqinile zobumfihlo. Setha ama-akhawunti akho ngokuthi abangani kuphela, noma yimfihlo. Vimbela futhi ungenzi umngani nomuntu ongamazi vala, noma yimali, ama-akhawunti, amakheli e-email, noma izinombolo zocingo ezihlukumemezayo. Uma ukuhlukunyezwa kuqhubeka, vala leyo akhawunti ethile.

Izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo zinikeza izinzuzo eziningana, kunezingcingo nomakhalekhukhwini ezivamile, ezihlanganisa ukuguquguquka, ukusebenziseka kalula, nemibhalo. Zivumela ukuxhumana okungavumelani, okusho ukuthi, ungaphendulanga ngejubane lakho. Imibhalo iphinde ibe nerekhodi elibhaliwe phansi lezingxoxo, okwenza kube usizo ukukhumbula imininingwane. Ngaphezu kwalokho, labo abakhuthazwa izincingo, ukuthumela imiyalezo kungase kubadedele.

Uma bengingathola ithuba lokuba ngiqhamuke nedivayisi ehlakaniphile, mina ngingakhetha ukwakha istofu esilayishwayo. Lokhu ngikusho ngoba emphakathini wangakithi sivamise ukuba nenkinga bokuhanjelwa ugesi isikhathi eside, isikhathi esingaba izinsuku ezintathu. Isitofu esilayishewayo-ke singasiza ekuthenini abantu bakwazi ukuthi basishaje, uma ugesi ehambile, bakwazi ukuqhubeka nempilo, benze iy'dingo zabo ezifana nokupheka kanye nokubeka amanzi.

Kubaluleke kakhulu ukukhetha umuntu onethonya, futhi ubuze imibuzo efanele, ngaphambi kokuthatha isinqumo sokusebenzisana nalowo muntu. Umuntu kufanele ngaso sonke isikhathi aqiniseke ukuthi izidinganiso zakhe kanye nomkhiqizo wakhe kuyavumelana nalokhu komkhiqizo noma umkhiqizo ofuna ukuwukhuthaza. Imibuzo ebalulekile ongayibuza ingase ihlangane, obani abayithameli zazo, iyini izinga labo lokuzibandakanya, kanti futhi hlobo luni oluqukethwe abakwenzayo.